Makhadi ya xikweleti ma hakeriwa mali ya lembe na lembe hikokwalaho ka swivangelo swohlayanyana ngopfungopfu leswi fambelanaka ni vuhlayiseki vutomi ni vukorhokeri lebyi nyikiwaka hi nkarhi wa ku va ni khadi ra xikweleti hambileswi ku nga riki makhadi hinkwawo ya xikweleti lama hakeriwaka mali ya lembe na lembe lama ma hakeriwaka mali ma na swivangelo swo fana na leswi landzelaka ku fikelela swikhongelo swa nchavo ni mikateko.

Ina loko ri kolotiwa khadi ri faneriwe ku hakeriwa lembe na lembe.

Nhlamulo ya i swa ntolovelo ku kuma mali ya lembe na lembe yi tlheriseriwa loko u khansela kumbe ku pfala khadi ra wena ra xikweleti ngopfungopfu loko u endla sweswo hi ku hatlisa endzhaku ka loko mali yi hakeriwile hambiswiritano swi titshege hi mitsombhano ya ya wa wena wa khadi naswona a yi ntolovelo ku kuma refund ya nkarhi wun'we.

Ina hikuva mali leyi hakeriwaka lembe na lembe ya hambana hi ku ya hi muxaka wa khadi ra xikweleti makhadi ya swikweleti ya avanyisiwa hi mitshila leyi a fambinisaka na mimbuyelo leyi ma yi nyikaka naswona mali ya lembe na lembe ya fambisana na vukorhokeri bya le henhla lebyi nyikiwaka hi khadi.

Khadi ra xikweleti leri hakeriwaka mali ya lembe na lembe ri nyika mimbuyelo yo tala leyi tlakukeke ku tlula leyi makhadi lama nga riki na mali ya lembe na lembe mimbuyelo leyi ya le henhla i yona leyi pfunaka ku komba leswaku hayini khadi ri ri na mali ya lembe na lembe ku faneke ku anakanyisiwa hi swilaveko swa wena swa mali leswaku u ta kota ku vona leswaku xana mimbuyelo yi ta fambisana na mali leyi u yi hakeriwaka.

Ntshunxeko wa mali ni swivangelo swa wena vito ra khadi mbuyelo nkarhi wo leha wa ku hlayisa mali swivangelo swa mali mali ya lembe na lembe ntshunxeko wa mali.

Makhadi ya xikweleti ma tirha hi ndlela leyi va ku pfurisa khadi va ku nyika voucher a ndzeni ka khadi leri ri ku pfumelelaka ku teka swilo swa ku ringanela mali leyi nga kona endzeni ka khadi nakambe u hakela hi n'hweti.

Swi lawula hi xikweleti lexi u nga xi endla hi khadi leswaku u teke swilo swa ku endla mali muni.

Loko u nga koti ku hakela khadi ra wena ra swikweleti va ku blacklist-a.

I pasi nomboro ya riqingho ra wena mavito xikan'we ni laha u tirhaka kona.

Ndzi lava khadi leri hikuva ndzi ta kota ku teka ku xava timpahla ni swilo swa le ndlwini hi rona naswona ndzi ta va nyika ti banking details ta mina va ta kota ku koka mali nyangha ni nyangha.

Switirhisiwa swa ku tlula mpimo ka mali i swihlovo swo tiyisisa leswi pfunaka vanhu ni ti-business ku endla swiboho swa vutlhari ni hi tlhelo ra mali swi nga va swi ri swa vukorhokeri bya tiinthaneti swikhongelo swa ti-application kumbe switirhisiwa swa nomboro swa electronic leswi endleriweke ku endla mintirho yo tala ya mali.

Loko u xava nhundzu eka matiko mambe u fanele ku hakela mali ya vahlayiseki ni eka South African Revenue Services mphakelo wa mali lowu tirhaka eka swihlahla swa wena wu nga wu nga ha hambani hi ku ya hi muxaka wa nhundzu ntikelo wa yona ni laha yi humaka kona.

Ku hlayiseka ka nsirhelelo ku kuma vukorhokeri bya timali ku hlayisa mali na ku vekisa ku aka vuxaka na bangi ku tiyimela hi tlhelo ra mali.

Netbank my goals for kids leswi swi tsakisaka akhawunti ya Netbank my goal for chiefs i ya pay as you use leswi vulaka leswaku u ta hakela ntsena hikuya hi mintirho leyi u yi endlaka akhawunti leyi yi ta na my pocket ya mahala leyi pfunaka xihlangi ni mutswari ku kuma mimbuyelo eka swivumbeko swa ku hlayisa swo fika eka khume.